Bohloko ba HIV ke bo utlwisang bohloko haholo hobane ha o tshwaetsa kapa wa ba le bona, bo ama bophelo ba hao kaofela. Mekgwa e ka etsang hore o thibele HIV ke ena. Tshebediso ya di-condom-o, ho ba le molekane a le mong ya tshepahalang. Tshebediso ya PrEp, tshebediso ya le tse ding tse ngata.

Ho bohlokwa haholo ho fumana thuso tleliniking bakeng sa kgatello ya maikutlo, depression. Ka dipidisi tsa kgatello ya maikutlo le ka ho fumana motho eo o ka buang le ena. Kgatello e ya maikutlo, ke boemo bo tibileng ba bophelo ba kelello bo hlokang tlhokomelo ya setsebi. Dipilisi tsa kgaello e ya maikutlo, di ka thusa ho leka-lekanya di-chemical-e tsa boko tse amang maikutlo. Ha ho buisana le setsibi sa kelello kapa motho eo o mong tshepang ho ka fana ka sebaka se siretsehileng sa ho bua ka maikutlo le ho fana mekgwa e, ya ho sebetsana le boemo bona.

Ho finyella dikhemisi mahaeng ho ka etswa ka mekgwa e fapaneng ho ntlafatsa boitsebiso le ho nolofatsa phihlello ya meriana. Ya pele, ditleliniki tsa mobile le ditshebeletso tsa bophelo ba setjhaba. Ya bobedi, di-depot tsa meriana le baemedi ba bophelo ba setjhaba. Ya boraro, tshebediso ya technology. Ya bone, tshebedisano le dikhemisi tsa toropong. Ya bohlano, mananeo a thuto le tlhokomediso.

Ee, ka maikutlo a ka thuto ka lebollo e ka kenyelletswa dikolong tsa rona. Sena se ka thusa ho ruta batjha ka botebo ba lebollo. Ho kenyeletsa bophelo bo botle ba banna, bohlokwa ba meetlo le ho fokotsa dikotsi tse amanang le mekgwa e sa sireletsehang. Ho bohlokwa hore thuto ena e fane ka tsela e hlomphehang le e nepahetseng. E kenyelletsang ditsebi tsa bophelo bo botle le baetapele ba setjhaba.

Bothata ba ho se fumaneha meriana ditleliniking e tsamayang ke ntho e sa amoheleheng haholo hobane batho ba bangata ba kulang ba e hloka haholo. Seo nka se etsang. Ya pele, ho founela sepetlele le ho kenya tletlebo. Ya bobedi, ho hlalosetsa baahi. Ya boraro, ho batla mekgwa e meng. Ya bone, ho latela tletlebo. Seo batho ba emetseng meriana ba ka se etsang, batho ba emetseng meriana le bona ba ka kenya letsoho ka ho kenya ditletlebo tsa bona, ho etsa kopano le baetapele ba motse, ho tshehetsana.

Movember ke letsolo le reretsweng ho phahamisa tlhokomediso ya mabapi le bophelo bo botle ba banna. Haholoholo kankere ya senya, kankere ya masapo le mathata a bophelo bo botle ba kelello. E reretswe ho fihlella banna ka ho ba kgothalletsa ho lekola bophelo ba bona le ho bua ka mathata a bona a bophelo bo botle. Hape le ho bokella tjhelete bakeng sa dipatlisiso le mananeo a amanang le bophelo bo botle ba banna.

Ho hlalosa ka ditshebeletso tseo o di ratang tseo o tsebang ha o di batla kae kapa kae ntle le sepetlele sa poraefete, o ka bua ka tse latelang. Ya pele, boleng ba tlhokomelo. Ya bobedi, nako ya ho ema. Ya boraro, boiketlo le boiketlo ba bokudi. Ya bone, kgetho ya ngaka. Ya bohlano, ditshebeletso tse ikgethileng. Ka bokgutswanyane ha o bua ka taba ena, o ka totobatsa hore le ho ja, tlhokomelo ya poraefete e bitsa tjhelete e ngata. Boleng ba ditshebeletso, ngaka e kgutshwanyane ya ho ema, boiketlo le kgetho ya ngaka ke tse ding tsa dintho tse etsang hore batho ba bangata ba e rate.